Izinyathelo abangazithatha abahleli bomcimbi ukuthi baqiniseke ukuthi bazimaketha ngokwanele izitolo zabantu base mphakathini noma zamabhizinisi amancane. Ukuze azogqama adlule lamabhizinisi adumile, phecelezi amabhizinisi a-international. Into abangasiza ngayo futhi noma bathathe isiqiniseko sokuthi awamaningi amabhizinisi adumile noma amabhizinisi amakhulu asethuthukile. Kepha benze isiqiniseko sokuthi bagcwalise lamabhizinisi amancane kakhulu, kugcwale wona ukuze abantu bezowazi lawomabhizinisi bathenge kuwo futhi.

Umqeqeshi angasiza ukuthi iqembu liqonde kubaluleka kokusebenzisana ngokuthi athathe noma athole abantu bamaqembu aphumelelayo ukuthi bafike bazokhuluma nalabantwana bebanga lesithupha. Lokhu kungasiza ukuthi ukubabonisa abantwana ukuthi kubaluleke kanjani ukubambisana nokuthi uma sisebenza ndawonye sisebenzela i-goal eyodwa, kugcine kuphunyelelwe. Umqeqeshi angaphinde futhi enze i-research, esebenzisa i-internet athole izindlela zokuthi akwazi ukubafundisa nokuthi akwazi ukuthi abenze basebenzisane beyiqembu.

Ngokucabanga kwami, ngicabanga ukuthi izikole akufanele kube khona ezikubeka phambili kunokunye. Ngenxa yokuthi esikhathini samanje kunabantu abaphumelela ngokuthi bafunde baye esikolweni, baphase baqhubeke bafunde baze bathole imisebenzi. Kanti futhi kunabantu, noma abantwana, abangadalelwanga ukuthi bafunde, abadalelwa ukuthi baphumelele ngamakhono abo, nje okungenzeka ukuba ukudlala ibhola, ukudlala i-netball noma ukubhukuda. Ezikoleni into ekufanele bayenze ukuthi banakekele kokubili, ukufunda nemidlalo, ukuze abafundi kuzokwazi ukubonakala ukuthi umfundi ugqame kephi noma muhle kuphi, ukuphi futhi okuzomsiza ukuthi aphumelele?

Imphakathi yaseNingizimu Afrika, ikakhulukazi leyo esezindaweni zasemakhaya, ingathuthukiswa kakhulu ngokusingatha kwezimidlalo yamazwe ngamazwe. Kungasiza umphakathi ukuthi ukwazi ukuhlangana nabantu bakwanye amanye, amanye amazwe, baphinde bafunde ulimi lakwamanye amazwe. Baphinde bafunde nendlela yokwenzeka amanye amazwe. Ngaphinde futhi kunikeze nabantwana abahlala emaphandleni amathuba okuthi bakwazi ukubona imidlalo ukuthi isingathwa kanjani, ukuthi kwenziwa kanjani emidlalweni yangamazwe ngamazwe.

Yebo, ukhona umuntu engimaziyo owathola amathuba kwezomudlalo wagcina esephumelele. Kukhona intombazane engangiya nayo esikoleni ebangeni, ebangeni eliphezulu. Intombazane yagcina isithula ithuba lokuthi ihambe iyodlala ibhola lombhoxo. Namhlanje usedlalela iqembu elidume kakhulu elibizwa nge-Old Sharks.

Umdlali webhola engimthanda kunabo bonke u-Ronaldo. Ngimthanda kunabo bonke ngoba umdlali ovelele futhi odlala ngokuzikhandla. Aphinde futhi abe umuntu owamelayo amasiko omndeni wakhe, othandayo futhi ohloniphayo nomndeni wakhe. Aphinde futhi athande nomsebenzi wokudlala ibhola. Uwumuntu ophinde afundise abantwana abancane ngemithetho nangendlela ezifanele uma udlala ibhola

Ezemidlalo zinomthelela omuhle kakhulu engqondweni yabantu abasha ngoba kuyabasiza ukuthi abantu abasha bagcine isikhathi, baphinde babene nto abakwazi ukuyenza uma bengekho esikoleni. Lokhu kugcina kubavimba ukuthi benze izinto ezingalungile njengokusebenzisa izidakamizwa nokungena ezindlini zabantu ngokungemthetho. Kuyabasiza futhi bakwazi ukuba nendlela yokuzilawula ngesimo somqondo ngoba emidlalo eminingi idinga ukuthi umuntu akwazi ukuzilawula aphinde asisebenzise umqondo acabange ukuze ezokwazi ukuphumelela kulowo mdlalo.